Ku endlela leswaku tihuku to veka matandza ti va na vu na vu humelerisi bya xiyimo xa le henhla, ti fanele ti nyikiwa swakudya leswi swi via ku swi ri na protein to tala endzeni ka swona tanihi mavele na tin'wani tinyungu loko ti hlanganisiwile. Naswona tihuku leti ti fanele ti kuma mati yo ringanela naswona mahiselo ya ndhawu leyi ti tshamaka eka yona ya fanele ya langutiwa ya va eka xiyimo xa kahle.

Ku averiwa ka misava nakambe swi nga endla leswaku vanhu vo tala va tlhelela emakaya vaya va ya tirha eka misava ya vona va ti endlela swa vurimi va ti pfulelela na man'wani ya mabindzu. Hikuva vanhu vo tala eka nkarhi wa sweswi va ti kuma va tshama emadorobeni, hikuva hi kona laha ku ti kombaka ku ri na madyelo ya rihlaza laha va kumaka swintirho ntirhwane va kota ku tirha kona. Kambe loko vo to vo kuma misava va nga kota ku tlhelela emakaya va ya ti sungulela swa vurimi va ti pfulela na man'wana ya mabindzu.

Minkarhi yo tala vatirhi lava kumaka mali ya lehansi emapurasini i vatirhi lava vitaniwaka hi minkarhi ya ntshovelo leswi swi vanga hileswaku va vitaniwa va tele leswaku vathori va ta kota ku hatlisa va humesa ntshovelo lowu nga kona wu ya u ya xavisiwa. Se leswi swi endla leswaku vathola vanhu vo tala leswaku ntirho u hatla u famba, kambe switandzaku swa kona hileswaku vatirhi va kuma mali ya le hansi leswi swi nga antswisiwa hi loko vathori vo ringeta leswaku va nga vitani vatirhi vo tala hinkarhi wa ntshovelo. Leswaku vatirhi lava va nga kona va ta kota ku kuma mali yo khomeka kumbe mali yo antswa eka leyi va yi kumaka e loko vathole vanhu vo tala.

Loko tihomu ti ri karhi tihanya ti kha tidya swakudya ti hlangana hlangana na mavabyi yo hambanahambana, leswi swi nga endla leswaku masi lama mahumaka eka tihomu leti na wona ya khumbeka ya va ya ri na switsongwatsongwani na tin, wani ti bacteria. Technology yi nga antswisa hi ku kota ku vona switsongwatsongwani leswi swi nga kona endzeni ka masi kumbe ti bacteria leti nga kona endzeni ka masi, yitlhela yi komba yi kombisa leswaku swi nga humesiwa njhani endzeni ka masi masi lama ya nga siya eka eka swigubu leswi cheriwaka ku ya xaviseriwa vanhu. Technology yi nga kota ku vona switsongwatsongwana leswi i vi swihumesiwa masi ya nga se humesiwa ya ya xavisiwa.

Ku hlayisa swakudya hi ndlela yo omisa i maendlelo lama a ma ri kona kusuka khale ka khaleni, leswi swi va na nkoka ngopfu hinkarhi wa ndlala kumbe loko ku tshuka ku ve na dyandza. Loko ku ve na dyandza vanhu va rima kambe a va vi na mbuyelo wo khomeka a va vi na ntshovelo wo khomeka, leswi swa pfuna leswaku va nga ndlayiwi hi ndlala hi nkarhi wa dyandza va kota ku humesa swakudya leswi va nga swi omisa swo fana na mukhusa, matomani, mavele na swin'wana na swin'wana leswaku va kota ku dya swona hi nkarhi lowu xiyimo xi va xi kha xi tika. So maendlelo lama i maendlelo lama kahle swinene ya pfuna eka vanhu leswaku vutomi byiya emahlweni.

Tanihi buti endyangwini ndzi na vutihlamuleri bya leswaku ndzi kombisa vamakwerhu leswaku swilo swi endlisiwa ku yini, loko manana wa mina o ndzi kombela leswaku ndzi dlaya huku leswaku ndyangu wu tadya ndzi ta pfumela naswona leswi swi endla hileswaku hi mina buti wa le ndyangwini. Ndzi fanele kombisa vomakwerhu leswaku huku yi dlayisiwa ku yini, yi hluvisiwa ku yini naswona i swakudya leswi hi fanele ku hi hanya hi swona emutini leswi hi endlela leswaku na siku rin'wani loko ndzi va ndzi nga ri kona va kota kurhwala vutihlamuleri na vona va kota ku dlaya huku leswaku endyangwini ku ta dyiwa.

Mihandzu leyi omisiweke yi kota ku tshama nkarhi wo leha yi nga onhakangi kumbe ku vaviseka, kambe yi va yi ri na swo biha swo biha swa kona hi leswi swakudya leswi omisiweke kumbe mihandzu leyi omisiweke yi va yi nga ha ri na mphakelo wo enela wa rihanyo endzeni ka yona. Leswi swi endla leswaku swin'wana swo fana na ti vitamin swi va swi nga ha ri kona eka mihandzu yaleyo hikuva yi omisiwile.

Ku endla ntirho wo pfuneta u nga holi eka swa vurimi swi na nkoka eka mudyondzi, hikuva u ya u ya hlangana na vanhu lava ku nga khale va kha va tirha eka ntirho walowo lava va nga ta ku dyondzisa va komba swilo u kha u swi endla hi mavoko ya wena. Ku tlula loko u swi hlaya ebukwini hikuva vadyondzi vo tala swilo swo tala va swihlaya etibukwini kambe a va se tshama va hlangana naswona evuton'wini bya vona, se ku va u ya tirha ntirho wo pfuneta u nga holi swi ku pfuna leswaku u kota ku tiva hi swa vurimi vundzeni u va na ntokoto wa vurimi u nga se sungula ku tirha ntirho lowu nga ta ku nyika mali. U kha dyondza eka vanhu lava ku nga khale va kha va tirha ntirho walowo va ku pfuna laha u tsandzekaka va ku kombisa leswaku swilo swi endlisiwa ku yini leswaku u va na vutivi na ntokoto.

Ndzi pfumelelana na yona mhaka leyi, hikokwalaho ka swivangelo leswi landzelaka loko ku na timpfula ta ndhambi misava ya le henhla ya khukhuriwa and misava leyi tekaka nkarhi wo leha ku yi lungisela leswaku yi va kahle for vurimi. Hi ka nkarhi wa kona ndzhongo wa khukhuriwa ku sala misava ya maribye leyi swimilana swo tala swi nga kotiku ku mila eka yona, nakambe ndhambi hi tlhelo ra vurimi yi tlhela yi khukhura na swihharhi leswintsongo na leswikulu swin'wana swifa swi onhela van'wanamapurasi kumbe varimi eka swifuwo swa vona na le ka swimilani swa vona so ndhambi yi na xiave lexikulu eka ku onha kumbe eka ku dlaya vurimi.

Loko epurasini ku va na tihomu to hambana ku va na leti tihumelerisaku nyama na leti tin'wani ta masi, swi endla leswaku purasi hambi ro tshuka rihlaseriwe hi vuvabyi eka tihomu ku va na ku va na na ndhawu yo karhi laha ku ku ku nga na humelerisa byo karhi xikombiso xa kahle hi loko kova na vuvabyi eka tihomu leti tiendliwawaku tidlyiwaka ti humesa nyama. Leswi swi endla leswaku leti ti ta masi tisala ta haya emahlweni ti va nsa vuhumelerisa bya masi leswaku purasi ri kota ku hakela vatirhi, va kota ku xava swakudya, va kota ku xava mimiri, va kota ku endla swilo hinkwaswo leswi endliwaku purasini ku nga vi na swiphiqo.

Mina ndzi nga hlawula muchini hikuva muchini wu kota ku tirha naswona wu nga lavi mavoko yo tala wona wu lava leswaku ku va ku ri na gezi leri ri va ku ri wu pfuneta leswaku u tirha u ya emahlweni. Naswona muchini loko wu tirha a wu karhali hambi ku ri hi siku ra mpfula, hambi ku ri siku ri titimela, hambi ku ri siku ri hisa muchini wu kota ku tirha u ya emahlweni u nga kanganyisiwi hi nchumu. Kasi loko ku ri ku tshovela hi ku tirhisa mavoko vanhu va karhala naswona vanhu va ya hi maxelo siku rin'wani swa endleka va nga swi koti kuta entirhweni hikuva a ku na swo famba hikuva ku ni mpfula kumbe ku titimela ngopfu kumbe ku hisa ngopfu, kasi muchini sweswo a wu na mhaka na swona.

Timbuti i swiharhi kumbe swifuwo leswi kotaka ku tiyisela ngopfungopfu loko ku ri na dyandza hi nkarhi lowu mabyasi yavaka ya omile ku va ku nga ha ri swakudya swo enela leswaku swifuwo swi kota kudya. Timbuti ti kota ku tiyisela ti kota ku kondelela kasi loko ku ri swifuwo swo fana na tihomu, tihomu lowu hinkarhi wa dyandza tihomu to tala ta tikiseleka leswi endlaka leswaku vafuwi va tona va fanele va ya xava swakudya. Swakudya swa durha kasi loko ku ri timbuti tona a ti ze ti xaveriwa swakudya sweswi swi nga kona hambi ku ri matluka ti kota kudya naswona a tifi hi ku olova hinkarhi lowu wa dyandza naswona a ti ondzi leswaku ti ta kota ku humesa kumbe ku humelerisa masi na nyama na leswin'wana swi nga kona.

Hi minkarhi yo tala van'wamapurasi va endla mhaka leyi leswaku va kota ku langha swifuwo leswi swifanele swi hlangana, leswi swi va pfuna leswaku vana va kona ku va vana lava va lavaku vona xikombiso eka tihomu ku na tihomu leti kotaka ku ku tiyisela loko swi ta eka dyandza. Ti kotaka ku hanya ti nga ri na mati yo tala ti kotaka ku hanya ti nga ri na swakudya swo tala, kasi ku na tihomu leti ti switsandzekaku sweswo. So van'wamapurasi va nga teka mbewu kusuka eka tihomu leti kotaka ku tiyisela dyandza va yi chela eka homu leyi nga kotiki ku tisela dyandza leswaku vana va va tihomu leti va kota ku va vana lava kotaku ku tiyisela loko kuta eka swiyimo swo tika. Ku fana na mavabyi tin'wani a ti koti ku tiyisela kahle eka mavabyi jasi tin'wani ta swi kota ku tiyisela eka mavabyi.

Swakudya leswi swi nga le mathinini a swi na rihanyo ku fana na leswi swi nga swintshwa hikuva, swakudya swo tala leswi nga mathinini swicheriwa swichelachelani swo tala leswi endlaka leswaku swakudya leswi swi tshama nkarhi wo leha swi nga boli. Kasi swakudya leswi nga swintshwa swi va swa ha fuwini hi rihanyo lerinene leswi endlaku leswaku loko hi swidya swi hi nyika matimba ku tlula swakudya leswi nga endzeni ka mathini. Ku fana na tihlampfi leti cheriwaku endzeni ka mathini loko ti swekiwa ti swekiwa nkarhi wo leha ivi va chela na swichelachelani swo fana na ti chemical leswi endlaku leswaku swakudya leswi swi tshama nkarhi wo leha swi nga boli, swi tshama malembe yo tala swi nga boli and eka nkarhi walowo rihanyo ra swona ri va ri ri kha ri hungutana hi ka ntsongo ka ntsongo.

Eka mapurasi yan'wani va vula leswaku loko u nga tirhangi a wu hakeriwangi so hi mikarhi leyi ku naku timpfula vatirhi va lemapurasini va khumbeka hi xiyimo lexi, hikuva va tikuma va kha va nga yi entirhweni hikuva ntirho vu va u nga ri kona loko kuna timpfula. Leswi endlaku leswaku va nga tsarisi nchumu eka masiku yalawo va nga kotiki ku ya entirhweni hi mhaka maxelo, hikokwalaho hi ku vona ka mina ndzi ehleketa leswaku a ku fanele ku va na ndlela leyi yi va pfunaka ngopfungopfu loko va nga koti ku tirha hi ku kavanyetiwa hi maxelo.